Kubaluleke kakhulu ngoba, lokho kuyasiza ukuthi bangayikhohlwa imvelaphi yabo abantu abasha, bazi ukuthi okhokho babo, okhokhokhulu, abazali babo basukaphi, babuyaphi, ngoba-ke uma ngabe bazoyilahla lapho bazobe sebeyilahla okokugcina. Kufuneke indabuko kwabo bayazi. Lezo yimpahla zizobe zisuke manje zibakhumbuza ngemvelaphi yabo, nabo bezizwe, bayigqaje futhi ngokuthi bangobani.

Eyi, impela ngike kakhuluma. Ngike ngihlangana nomunye umuntu ekuhambeni, ngangisasebenza kwenye indawo, ngalezonsuku. Kwakuwukuthi-ke manje induna engiphethe, yayikhuluma olunye ulimi lwesibhelengu, mina ngikhulume isiZulu. Kwakuyi, hheyi inselelo enkulu leyo, ngoba sasingezwani kahle, kodwa yena ebuye engizwe. Okwanqoba nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngijwayele ulimi lwakhe, naye engifundise, agcine engifundisa ukuthi uma ethi usuke ethini, nami ngabe sengimfundisa ukuthi uma ngikhuluma ukuthi, ngisuke ngithi. Naye wagcina akwazi ukufunda kanjalo ulimi lami, nami ngagcina ngikwazile ukuthi ngifunde ulimi lakhe. Sayinqoba kanjalo nje inselela leyo.

Kunomthelela omkhulu kakhulu ngoba ukudla ukusheshayo yikho abantu asebekudla kakukhulu eyinsukwini zanamhlanje, futhi bakukhonzile ngoba bakuthola sekushesha, kunokudla nje engikudlayo, engikwenza khona ekhaya. Bakhona-ke ke abantu-ke abenza ukuthi bazenzele bona ukudla emakhaya, bakudla njalo. Kodwa kunomthelela wokuthi-ke manje, lokudla lokhu okusheshayo ikhona futhi okubuye kwenza imali, abanye bayiphilisa ngakho lokho kudla lokho okusheshayo. Nabo abantu bayakuthanda futhi ukudla okusheshayo ngoba bathola konke sekwenziwe. Ngakho-ke, hhayi kunomthelela nomuhle nomubi kwezinye iyikhathi ngoba okunye kunamafutha kakhule kubuye kugulisane futhi.